Ke nnete hobane haholoholo dikolong tsa jwalo ba sebetsa ka dintho tse etsahalang hona jwalo ke ntho e bitswang Forth Industrial Revolution, e leng ketso ya tsona tsa dintho tse tla thusetsang setjhaba sa rona. Ho elellwa hore re bane le di-resource tse hantle.

Nka thabela haholo ho tseba ka tsa dijalo tse phekolang mmele a nka tseba haholo ka tsona. Nka di sebedisa mme ke fetisetse le ho ba bang ba tsebe ka tsona. Dijalo tsena.

Molemo wa ho kotula ka matsoho kapa letsoho ene ele nakong tsa kgale, hobane nakong tsa hona tjena se re sebedisa metjhini ho kotula, hobane nakong tseo re ne sena tsona metjhini e ka re thusa ho kotula and hape e tsa ho kotule ka pelenyana re sebedisa metjhini matsatsing ana.

Ke tla qala ho le tsebisa hore ho lema ha se ntho tsa batho ba baholo fela ho lema ke for motho o mong le o mong le o mong a batlang ho lema o lema hape wa thusa hobane ho thusa hore re bane le dijo ditholwana tsa mmele ng hore hape re se ka hloka dijo, re se ka hloka ditholwana hore hape le hore ba na le komello re ka kgona hore re phele ka tsona.

batjha ke tla le tsebisa hore temo ya sonneblomo e tsamaya ka tsela e tjena e tsamaya ka tsela ya ho nka dibotlolo ho tsona dikgalase, dipampiri ho tlo etsa hore moo ho dulang ho hlweke. Ntho e re tlo e etsa ho di nka re di lahlele ka hona ba reng ke dustbin-eng hape tsona di nka kgona hore hape ebe ntho e reng ka hara di? Maro sebedisa temo ya sonneblom e tla thusa haholo hore le setjhaba sa rona se hlweke.

Ke tla qala ho leboha ho fihla wa lona ha le mema sebakeng sena, ho tla le tsebisa ka polane e kenang le yona ya mona. Hore o bana le polasing e hulwa lo polasing ena, ke tla qalella ho ba na le batho ba sekete ba tla nsebeletsa hona polasing ena ya ka tlung.

Ngwanaka e tlhapi ena ya Tuna ke tlhapi e tswang metsing etswang lewatleng kwana ke tlhapi e se nyanyana haholo. O tla thola, o tla thola batho ba ya tsebang ka di ka dikepe ba molaonyana wa ho tjheha wa e tlisa factory ho tataisa factory ba tla qala ena ba e kenye ka hara matjhini, ba rekisetse dishopo. Tsena na kapa mabenkele ha di fihla mabenkele e qala ka ho rona, re di nke re di reke yona Tuna ke tlhapi e monate haholo.

Eya, ke la ka e ja tswekere ya moba kannete e monate ho feta tswekere e re e rekang lebenkeleng moba o tholahala haholo flirting thoteng kwana na.

Dineo nako e nepahetseng ho lema cabbage ke hlabula hlabula. Hlabula ho letswe qala ho letswe ho fihlela ho Mmesa kapo yona Hlakola ke nako e nepahetseng haholo hore khabetje ya hao e hole.

Eya, yona e teng mara ke tsela e telelenyana hobane haholo re di thole thola mabenkeleng matsatsing ana na kapa hona motho o thola a ituletse, a rekisa dikgurunte di ke moo re tla di thola teng.

Ntho e nka e etsang ke ho batlisisa dibotlolo tsena tse kgolo tsena tse nka tshwanang le bo Jojo tank moo ke tla kgona hore ke ke nye metsi ka moo ka ha ba na le komello, le ntse ke kgona hore ke ne ke nwesetse dijalo tsa ka polasing ya ka e nngwe ya dintho tse thusang haholo.

Ke tlo sebedisa tshepe tse tsamaelana le pipe e tla ke etsa metsi. Hore dijalo di di kgone ho thola metsi a nepahetseng, di kenyeletsa ka tlasa mobu.

Lefapha la Temo ka thupello ya kgwebo ya bohwai ya bona ke bona e le ntho e ntle haholo ng hore batho ba bane le moo, ba nka qalella ho re bona ba nka ba na le polasi tsa bona hanyane hanyane ho thusetsa ho Fund - a le batho hore ba bane le poleke tsa bona le leng bona ba tla ba thusa ka taba tsa lefatshe.

Ntho e nka fanang ka tsona ke ho ba fa thuto ka tsa ho lema le ka tsa ho maina e leng ho tsona ho le ntho tse leng tsona haholo lefatsheng tse re bonang hore mang le mang nka atleha ka tsona haholo, ke tsona tsa dintho tse ke di bonang. Uwe tsa setjhaba ba ka thusa ka tsona

Eya, ke dumellana le wena. Mohlomphehi wa tseba hore naha e kgutlele ho bo yona, e leng yona ntho e hantle haholo hobane naha e re etsetsa tjhelete e re etsetsa hore ditholwana di be teng hore ba ne le dijo tse sa feleng.